Ihabhula liyisithelo esinomthelela omuhle emzimbeni womuntu. Liqinisa amasotja womzimba bonyana azokwazi ukulwisana namagulo thizeni begodu libuyisa amandla emzimbeni womuntu.

Umengu uyisithelo esinamakelo aqinileko, uba hlaza ngombala nawungakavuthwa, uthi nawuvuthwako utjhuguluke ube nombala obovu namkha otjheli. Ngaphakathi sinentanga ekulu eqinileko begodu uthi nawusidlako sibe sude.

Ilamule liyisithelo esibahlaza nasisincani emthini, sithi nasithoma ukukhula sivuthwa sibe nombala o-orange. Amakelo wakhona ahlubeka lula begodu ngaphakathi sinamacezwana athambileko. Nawusifaka ngemlonyeni usidla, sizwakala sisudu.

Iintjalo zihlukahlukene, kukhona iintjalo ezithi izulu nalina khulu zithabe, zikhule ngendlela erarako, zibe hlaza bese kube khona iintjalo lezi ezithi izulu nalina khulu zigandeleleke zingabe zisakhula.

Iplasi neplasi kufanele libe nomakhiwo namkha indawo efihlekileko lapha iinsebenzi zakhona zingakwazi ukubalekela khona namkha lapha zingazifihla khona lokha nakuna izulu.

Isomiso kulokha kunganazulu, lingani. Uthole ihlabathi namkha iphasi lome khulu, iintjalo zifa ngombana zingatholi amanzi aneleko begodu zibulawa mtjhiso.

Iinthelo ezihlanu esisarulani ngokombala yibhanana, yipenabhula, yipentjisi, mmengu kanye nelamule.

Kukhona ubaba engimaziko ohlala ngekhethu omlimi, okhe wonakalelwa masimu unyaka ophelileko ngebanga lomtjhiso ngombana izulu lahlala isikhathi eside lingani begodu kwatholakala nokuthi endaweni yangekhethu sinekinga yamanzi. Wathola isimu yakhe seyomile iintjalo zakhe zitjhwaba.

Iye kungasiza khulu begodu kungaba yinto enomthelela omuhle leyo ngombana kukunje siqalene nokutlhayelela kwamanzi. Eendaweni ezinengi amanzi abawatholi ngebanga lokuthi ayatlhayela. Nangawongezelela iindawo lapha kutholakala khona amanzi njengamadamu, kungaba yinto ehle leyo begodu singakwazi ukwabelana amanzi kanye nefuyo neentjalo.

Isomiso kulokha iphasi lomile, kunganazulu elinako, ufumane iintjalo sezifa ngebanga lokuthi ihlabathi yomile begodu azitholi amanzi aneleko.

Iye ngicabanga bona amanzi abhoriweko anganela ukuthelelela amasimu amakhulu eSewula Afrikha ngombana sekubonakale iinkampani ezikulu kanye nabantu bawaberegisa lawamanzi ngaphandle kokutlhayelelwa.

Ivithamini C ivikela amasotja womzimba, iqinise imithambo ukwenzela bona igazi likwazi ukugijima kuhle. Irhelebha khulu nalokha umuntu nakalimeleko anamanceba, ukuze amanceba lawo aphole msinya.

Iperegisi iyisithelo esironjwana epheze yabumbeka njengehliziyo. Iperegisi iyatjhelela, yincazana ngaphakathi inentanga eqinileko ebhraweni. Sinemihlobo embalwa yeperegisi. Uyayithola iperegisi etjheli, uyayithola iperegisi ehlaza kanye nebovu. Iperegisi nawuyidlako isudu.

Abantu abatjha ebadinywe amathuba kwezokulima, bangazisungululela wabo amathuba. Njengokuthi bathole indawo lapha bangatjala khona namkha batjale emajarideni wabo, bathome irhwebo lokuthengisa iintjalo.

Into engenziwa bosomaplasi kukobana basebenzise amanzi wabo ngendlela yokonga, bangawamorosi begodu baqalelele ezinye iindlela ebangazisebenzisa ukonga amanzi namkha ukuthola amanzi ebangawasebenzisa ngaphandle kokuqeda amanzi asemadaminabo.

Ibhanana linombala osarulana namkha otjheli.

Iye urhulumende unawo amahlelo wokuthuthukisa zokulima. Ngitjho lokhu ngombana unyaka nonyaka kuba khona imali ekhitjhwa ngurhulumende etjhinga emkhakheni wezokulima. Abalimi abasakhasako bayakwazi ukuthola isibonelelo esizobarhelebha. Kuba khona iimfundaze ephumako erhelebha abantu abatjha bonyana bakhambe bokufunda bafundele imisebenzi engaphasi kwawolomkhakha lo.

Nanyana umkhakha wezokulima uthuthuke kangaka, kusese neentjhijilo abasebenzi bamaplasana abasaqalana nazo. Njengevikeleko emsebenzini kanye nokurholelwa imali encani.

Ukutjhisa khulu kwelanga kungaba nomthelela omumbi eentjalweni. Ilanga nalitjhisa khulu libangela bonyana iintjalo zome, zitjhe, zitjhwabe. Lokhu kungabangela bonyana iintjalo zigcine zingasakhuli kuhle begodu zife.

Iye amatjhuguluko wona akhona nanyana angasimanengi kangako. Kusese khona abaphathi bamaplasi abagandelela abasebenzi babo ngokusebenzisa ihlelo lakudala.

Yiperegisi, yilamule, yipenabhula, yihabhula kanye nomengu.

Ispinatjhi siyisithelo esilungele umzimba. Sirhelebha umzimba bona uzivikele emagulweni amanengi afana nekankere nokugandeleleka kwegazi kanye nokhunye okunengi. Ispinatjhi sikwazi ukusiza amehlo womuntu bona akwazi ukubona kuhle kanye nesikhumba somuntu bona sihlale sihlwengekile. Ispinatjhi sine-vitamin C elungele umzimba womuntu.

Amabhontjisi, amabhutata, itamati, isiphila kanye nomgade.

Awa abayitholi, ngelwazi enginalo abaqatjhi abanengi namkha abosomaplasi abanengi, basasebenzisa ihlelo lakudala, abakarejisti iinsebenzi zabo.

Isiwezulu kulokha kuna izulu kodwana izulu lakhona lingani ngamanzi athambileko, lina ngama-ice.

Bangathulelwa amahlelo azobafundisa kabanzi ngokwezokulima. Babuye babahlathululele bonyana kubaluleke kangangani ukulima. Bangahlanganiswa nabosomaplasi namkha abalimi abaphezulu, babafundise irhwebo lezokulima begodu babakhombise ukuthi iinzuzo ebangayenza kwezokulima iphezulu kangangani.

Ukuzibandakanya kwabantu abatjha kwezokulima eSewula Afrikha kungaba yinto enomthelela omuhle khulu ngombana ikusasa lisezandleni zabantu abatjha begodu bangakwazi ukufundisa labo ebeza ngemva kwabo kusese nesikhathi. Abantu abatjha basese namandla, bangakwazi ukuthuthukisa umkhakha wezokulima begodu benze inarha yekhethu ikwazi ukuzijamela, nalokho kungabasiza abantu abatjha bonyana baphume ezintweni ezingakalungi njengeendakamizwa

Into engenziwa kukobana umlimi namkha abelimi bathintane nabantu abaphetheko esitolo namkha eentolo, ukuze bakhulume nabo ngendaba yokobana bangenza njani ukuze bafake imikhiqizo yabo eentolo.

Ibalimaza khulu ngombana emkhakheni wezokulima iinthuthi ziberega khulu begodu banemitjhini eberegisa iimbaseli.

Ngeleendaweni zemakhaya ngombana kuyinto ebakhula bayibona begodu kuneendawo ezinengi lapha kulinywa khona.

Ukutlhayela kwamanzi kuyikinga ekulu kwezokulima ngombana kubangela bonyana abalimi bahluleke ukuthelelela iintjalo zabo. Lokho kungabangela bonyana iintjalo zabo zigcine sezifa namkha zingakhuli kuhle.

Iinkhathi zesomiso ziinkhathi ezinzima khulu phezu kwabantu kakhulukazi labo ebatjalako. Ngesikhathi lesi abantu bangekhethu bazama ngamandla ukugcina iintjalo zabo ziphilile. Basebenzisa wona lawo manzi amancani ebawatholako, ukobana bathelelele ukuze ekugcineni babe nokudla.

Iye lokhu kungaba sisombululo esihle khulu esingarhelebha kwezokulima ngombana kukunje, sibabantu siqalene nokutlhayela kwamanzi. Ukubhora nokudosa amanzi phasi kungarhelebha khulu ngombana angekhe atlhayele amanzi begodu iintjalo zizokuhlala ziphilile.

Kungombana abalimi bekhethwapha bahlangabezana neentjhijilo ezinengi ezifana nesomiso esibangela bonyana bakhiqize kancani kanye neranda elibuthaka.

Itamati iyisithelo esimila emtjhaneni omncani, iyatjhelela ngaphandle. Lokha nayisesehlaza, ibahlaza ngokombala ithi nayivuthwako itjhuguluke ibe bovu. Ngaphakathi itamati ithambile, ineentanga ezitjheli ezincani.

Into engenziwa kukobana kube nesikhathi lapha kuvulwa amathuba womsebenzi afuna abodade kwaphela begodu kukhitjhwe iimfundazwe eziphiwa abodade ukobana bafundele zokulima.

Kuyafana nokusebenzela emuva kodwana zikhona iintjalo ezithabela amanzi amanengi. Into abalimi ebangayenza kukobana batjheje kobana ngiziphi iintjalo ezithabela amanzi amanengi, ngesikhathi sezulu batjale zona lezo ntjalo ukwenzela kobana bangamorosi.

Kufuze upete, ulindele isikhathi esilandelako sokulimela.

Kungabangela kukobana akekho umuntu owaziko ngawe ngombana usesemutjha, ekulimeni kufuze ukukhangise iintjalo zakho ukwenzela kobana bazithenge.

Ngesimhlophe ngombana amakhamphani amanengi asiberegisela ukwenza ipuphu.

ISewula Afrika iyakwazi ukuzitjalela ikoroni ngobunengi ibuye iyikhiqize lokha nayingakaphazanyiswa yisimo sezulu.

Awa, abasayenzi ipuphu yesiphila esibovu benza yesimhlophe.

ILesotho, iBostwana, iMozambique, iZimbambwe kanye neCongo.

Akusilo iqiniso elipheleleko ngombana eGauteng bayatholakala abantu abayidlako, iye, khona eLimpopo kunokwenzaka kobana babe banengi ukudlula beGauteng.

Isimo sezulu kuyinto engeze sayibalekela kodwana umlimi-lo angalinga kobana athelelele ikoroyi yakhe njalo lokha nakunesomiso ukwenzela kobana ingaridili.

Iye, kungaletha amatjhuguluko anomthelela omuhle ngombana zinengi iinarha azitlhayelelwa siphila namkha ezingakwazi ukuzitjalela isiphila.

Kufuze wenza irhubhululo ukuthola kobana ngiziphi iintolo ezisebenzisana nabelimi bese uthome ihlelo lokukhulumisana nentolo lezo ngokuzibhalela namkha ngokuya khona estolo uyokukhulumisana nabaphathi.

Imbewu yamalamule ungayifumana eentolo namkha uthenge wona amalamune, ukhiphe iintanga zakhona.

Amahabhula asithelo esipheze sithandwe ngiwo woke umuntu ngalokhu ngithula kobana amahabhula ungawathengisa nanyana kukuphi enarheni bazowathenga.

Kuya ngokuthi udle isiphila esingangani kodwana isiphila siyawazalisa amathumbu womuntu asuthe-nte.

Kulula khulu ukufumana ama-avakhado ngekhethu, imizi eminengi inawo umuthi wama-avakhado begodu nawathwelako, athela ngobunengi.

Umraro kungaba kukobana iinkomo-lezi zisikazi zoke, kufuze kube khona hlangana ikomo enduna namkha ikunzi.

Kuliqiniso kobana inyama ehlatjwa iseseyincani ilungile kodwana neneminyaka emine isalungile.

Iye, kungaba yingozi ngombana ikomo kufuze idle utjani ungatjho ikhambe idla emazaleni ngombana izokusuke idobhe nezinto ezingakalungi.

Amakari kanye namakelo weenthelo.

Kungabangelwa kukobana inyama-le ibaswe khulu okubangele kobana iphelelwe msoqo.

Awa, inyamakhona ngeze ibenepilo ngombana ifuyo-le ithome ngokubulawa ngaphambi kobana ihlatjwe, okuzokubangela kobana inyamakhona ingasabirerhe.

Awa, inyama yekomo ayinambitheki ngokuthi ihlatjwe ngubani, lokho sekuyikolelo yabantu.

Iye, kuqakathekile ukwenzela kobana zinganghwarani.

KukwaNdebele ngombana kanengi eLimpopo nabahlabisa amasokana, abahlabi iinkomo.

Ungawathengisela abantu kodwana neentolo ezikulu ziyawathatha amathambo.

Iye, ingathengiseka ngombana awukho umehluko phakathi kwekomo ediniweko nengakadinwa.

Iye, zidla ngokwaneleko, isikhathi lesi side khulu kobana iinkomo-lezi zingadla bezisuthe.

Akusiyo into ehle kobana uphe iinkomo zakho ebusuku begodu kufuze uzimedele kobana zidla kangangani.

Kubangelwa kukobana anonile yeke, anafutha amanengi.

Akusiyikinga ukuqarha iinkomo kodwana iinkunzi akukafuzi zihlale esibayeni sinye, isibaya kufuze sibe nekunzi yinye.

Awa, akuyenzi.

Zombili indlela zilungele kuya ngomfuyi kobana ukghona yiphi kodwana-le yokuhlalisa iinkomo lapha zihlala khona iphephile ngombana amathuba wokobana kube nomuntu ozebeka namkha ozithathaka abamancani.

Ngingathatha iinkomo zami ngiyozihlolisa kudorhodere weenlwane.

Banengi abodorhodere yeke, fumana omunye.

Kufuze unakekele iinkomo zakho ngasosoke isikhathi, ungalindeli lokha nabafuna ukuzithenga yeke, fumana isihlahla leso ngaphambi kobana uzidlulisele phambili ngombana kungenzeka bangasabuya bazozithenga.

Njalo ngemva kweenyanga ezintathu okutjho ukuthi, kane ngonyaka,

Ziyaya ngamazinga wokutjhisa, kuzilungele kobana zihlale lapha kunamadlelo kanye namanzi aneleko.

Sikhathi esilungileko ngombana sekakhulile.

Awa, ngeze zonde kodwana zizokutlhayelelwa yibisi lokha nakufanele zimunyise.

Kuyafana.

Ikunzi yinye ilungile ngombana nasele zizinengi angekhe zikghone ukuhlalisana.

Inyama yinyama, azikhethi ubulili.

Ngicabanga bonyana izokudleka nanyana zimoreka-nje, lokha inyama navane iqinile vane kuyinyama edala.

Zisengwa unyaka woke.

Kanengi iinkomo zebisi zihlala ekampeni, okutjho kobana asikho isidingo sokuthi ziye emlanjeni, amanzi ziwathola ngobuduze.

Liyaya ngekomo ibisi, kwesinye isikhathi uthole linye linambitheka kamnandi khulu.

Imbuzi nanyana ilelesa-nje ngombana izimvu ziyiberego khulu.

Ungazakhela isibaya esivalekileko ukuze iimpungutjha zingafinyeleli kizo.

Kungenzeka kobana azikahlaliseki kuhle namkha azitholi ukudla okuzilungeleko.

Ngicabanga kobana ufake i-alamu ukwenzela kobana lokha umuntu nakalelesa isibaya sakho ilile.

Angiboni bonyana ingenzeka into enjalo ngombana isilwane asifani nomuntu, asikwazi ukuhlala njengomuntu begodu asikwazi ukuziphatha njengomuntu, akusilula kobana kungenzeka.

Benzela bona bakwazi ukuzibona, nalokha nazihlangene nezinye, begodu benzela nokuthi, lokha nazifumana izimvana ezincani, zingabi mibala eminengi ehlukahlukeneko.

Awa, abahlali abanengi bemaplasini, abanalo ilwazi elaneleko, ngobunikazi benarha.

Abahlali bangekhethu balinga ngamandla ukonga amanzi, ukwenzela kobana nakufika isikhathi sesomiso, kukhona lapho bangatjhinga khona, nokwenzela kobana iintjalo zabo zingomi.

Bangazisiza ngokuthi, benze isiqiniseko sokobana iintjalo zabo, zifumana amanzi aneleko, begodu zithola nelanga elaneleko.

Awa, abazuzi ngokulingeneko, nasithi siyaqala, abalimi babantu abanzima, basathola ngaphasi kwalokhu okutholwa babantu abamhlophe. Kuthi abalimi babomma, bathole ngaphasi kwabalimi bamadoda.

Kuyiqiniso ngombana ukwetjiwa kweenkomo kurhagele khulu, begodu abantu laba ebazebako bazeba njalo, bazithathe bayozithengisa, bayozithengisela abaniniplasi, babuye bayozithengisa eenlarheni.

Lokhu kwenzela kobana, inyama le, ihlale isikhathi eside, ingaboli msinyana.

Awa, ayikho into engiyisolako ngotjwala besintu, ngombana ngibazi bonyana benziwa njani, begodu ayikho into enyenyisako.

Kubangelwa kukobanyana ikukhu kulula ukuyifuya, ikukhu uyifumana emizini eminengi emakhaya, ngombana ayitshwenyi.

Amakampani amanengi, namkha iintolo ezinengi lapha kufumaneka khona inyama yekukhu, bayithenga emazweni wangaphandle.

Iye, bangazikhuthalela, ukutlhogwa kwemali, kumraro omkhulu abantu abatjha abaqalene nawo, ukuze bangathomi.

Emakhaya umuzi siwubona ngefuyo yakhona, bonyana umnotho wakhona unjani, begodu sibabantu bemakhaya, sibabantu ebakholelwa khulu esikweni. Ifuyo le, iyaberega esikhathini esinengi nakwenziwa isiko.

Kungombana akusi kanengi, ufumane udorhodere, namkha isibhedlela sefuyo emakhaya.

Iye banalo ilungelo, nanyana abanye abosomaplasi bathanda ukwenza kubanzima, bonyana abantu babuyele bayokuphahla emathuneni wabokhokho babo. Banelungelo, ngombana lapho kulapho kulele khona amathambo wekhabo, begodu thina sibabantu abanzima sikholwela khulu ebezimini.

Izimvu zingunobangela sikwazi ukufumana i-cotton, begodu zinenyama emnandi.

Izimvu zingunobangela sikwazi ukufumana i-cotton wool, begodu zinenyama emnandi.

Amabele abayasebenza ukwenza ipuphu, begodu nalokha nasipheka utjwala besintu, siyawasebenzisa.

Abasebenzi bemaplasini nabo kufuze baphathwe njengabanye abasebenzi. Umrholwabo nawo kufuze ubalwe nge-iri, kuthi imalabo bayithole ngenyanga namkha ngeveke.

Esikhathini sanje, bayanikelwa amathuba ngokwaneleko, ngitjho ngombana banengi abomma, engibabonileko abasemkhakheni wezokulima.

Isiphila ngesinye seentjalo esibalulekileko, ngombana esiphileni sikwazi ukufumana ipuphu. Sibuye sikwazi ukusidla isiphila njengoba sinjalo. Kube khona iinlwane namkha ifuyo edla isiphila. Isiphila sinomsebenzi omnengi, kungakho bathi sikwazi ukukhulisa umnotho weSewula Afrika.

Afumaneka lula khulu, ngombana pheze yoke imizi ekhona ngekhethwapha, inawo umuthi wesithelo lesi.

Amadamu, kulapho iinlwane, zisela khona amanzi.

Awa, kodwana ngicabanga, bona esikolweni sokupheka bayakufundisa lokho.

Kufuze alawulwe, mNyango wezabaSebenzi.

Kungombana yinengi imali umuntu angayenza ngemvu, ngitjho ngokuthengisi isikhumba sayo, namkha ngokuthengisa inyama yaso.

Kubangelwa kukobana abakwazi ukukhiqiza isiphila esaneleko, namkha isiphila asikwazi ukumila, emhlabeni wabo.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

Amawuruwuru ayabonela abosomaplasi, khulukhulu lokha nakuza eentjalweni zabo.

Iye, ngingakufundela, ngimuntu othanda ukutjala, begodu nokufuya.

Awa, ayatlhayela amahlelo, wezokuthuthukisa abomma, nelutjha kwezokulima eSewula Afrika.

Awa, akakaneli, ayatlhayela.

Aqakatheke khulu, ngombana amumethe ilwazi elinengi, abalimi abanengi abangalaziko, ekufanele balifunde.

Iinkomo kufuze zifumane amabhala namkha utjani, kuthi iimbuzi nezimvu zifumane imirorho.

Yispinatjhi, yikhabitjhi, yimbuya, mgade kanye nebhedrudi.

Ngicabanga bonyana nakungaba namahlelo, lapha abantu abatjha bafundiswa khona ngezokulima, begodu kube khona ebancephezelwa khona namkha abakutholako.

Urhulumende nangaba khona iimali azikhiphako, ukurhelebha abalimi, namkha kube khona iinsetjenziswa aphisana ngazo.

Abasebenzi bemaplasini baphila ngaphasi kwegandelelo khulu. Ngitjho lokhu ngombana, abaphathi bamaplasi basasebenzisa umthetho wakade. Abasebenzi bemaplasini abaphetheki kuhle, bayahlukumezeka, begodu nemali ebayitholako iba yincani khulu.

Ngicabanga bonyana, basaba ukuthi uzobararha, ngombana udubumbana udume khulu ngokurarhwa.

Ungabathengela iinkukhu, ngombana kulula khulu ukufuya iinkukhu, begodu azitshwenyi. Bazazakhela iwogwana zihlale ngaphakathi.

Abasebenzi bangagcine banghale umsebenzi, kuthi umphakathi ulobe.

Abukarhagali kangako, ngombana nazo izimvu lezi, asizinengi kangako ngekhethu.

Awa, indoda le, ikhuluma amala, ngendlela yokuzivikela, beyizeba izimvu lezi, yabanjwa. Yathoma amala, ngombana akekho umuntu ongapha ifuyo i-lefte, ifuyo ayifani nomuntu.